Ndingakucebisa into yokuba phambi kokuba uthenge indlu ujonge umrholo owufumanayo rhoqo ngenyanga, ubone, ukhangele indawo enokukunika indlu ezawulingana umrholo wakho uphinde futhi ushiyeke ukwazi ukwenza iimfuno zendlu yakho. Uqaphele ke okokuba uchatha kumaxabiso emalimboleko anyukayo qho ngonyaka ayenyuka, loo nto leyo ezawuchaphazela imali oyibhatalayo qho ngonyaka kwimali oyikhuphayo yokuthenga indlu, interest rate ukutsho. Loo nto ke ifuna okokuba ucingisise, ukhangele nendawo elungileyo.

Xa bawomkhulu unokuthi uthathe imali yakho uyokuyigcinisa ebhankini, loo nto ingakwenza ufumane inzala. Kuxhomekeka kwibhanki leyo oyawuyisebenzisa okokuba ufumana inzala engakanani na, kodwa ke uyowukhetha engathi inenzala ethe xhaxhe kunezinye. Ukwazi uba le mali yakho uthi ithi ihleli nje ibe isiza nenye, izala enye kunokuba uyigcine apha phantsi kwebhedi ingakhuli, ihleli ndawoninye. Baleka ke tatomkhulu uye ebhankini uyova ngabaninzi malunga nokukhula kwemali xa uyivalela ebhankini.

Ukuboleka imali kubantu abangekho semthethweni kuyingozi ngokuba xa sele beyifuna benza nantoni na, ngelo xesha wena ube ungakulungelanga ukuyirhafa le mali ngenxa yeemeko ezithile. Uyakwazi ukuswelekelwa, uyakwazi ukuba nomcelimngeni ofuna ukusa abantwana esikolweni, nto leyo eza kubangela uba ube semva okanye usilele ekubhataleni imali. Ukanti ebhankini uyakwazi ukwenza uthethathethwano ukuba uzaba semva. Kwaye ebhankini bayakwazi ukuzitsalela ngqo emrholweni wakho, nto leyo eyenza kube lula okokuba uhlengahlengise ukwazi ukuphila okanye uyokwenza uthethathethwano neebhanka, zitsale umlinganiselo othile okanye ngexesha elifanelekileyo.

Zimbini iindlela zokufaka imali kwibhanki yomntu. Endizaziyo kukusebenzisa unomyayi okanye umnxeba usebenzisa iephu yebhenki leyo oyisebenzisayo ze uthumele mntu wumbi osebenzisa bhanki yimbi okanye kwa leyo oyisebenzisayo. Eyesibini indlela, kukuya kwibheki leyo esetyenziswa ngulowo mntu ofuna ukumfakela imali ze ufake i-bank account yakhe, ngolo hlobo ugqibile ukumthumelela imali.

Ndingacela ummeli okanye umsebenzi webhanki ngoba yena unolwazi oluthe xhaxhe kunolu lwam, kwaye nommeli angandincedisa andibonise nemicelimngeni, nezinto endiyawuthi ndigaxeleke kuzo. Nam ngokunokwam andizukuyeka ukuzenzela olwam uphando. Nto leyo, ndidibanise uluvo lwabo bebobabini ndidibanise nolu endiye ndaluphanda ndibone okokuba sivana phi, ndisilela phi okanye ndingazinceda phi. Kodwa umntu wokuqala endinomcela ngumntu osebenza ebhankini.

Ngokunokwam, xa ndinothi ndifumane imali yomhlalaphantsi ndingazithengela umatshini wokuthunga ze ndithunge nayiphi na into ecelwa ngabantu. Abantu bafuna iilokhwe, abantu bafuna imibhaco, abantu bafuna iilokhwe zikanokutsho, abantu bafuna iilokhwe zokuya emtshatweni, iisuti zemitshato, iinkonzo, iiyunifom zesikolo, ezenkonzo, kuninzi. Xa ndinothi ndizithengele loo matshini wokuthunga ndicinga uba inganinzi ingeniso. Futhi ke enye into endinoyenza ndingatyala apha kum egadini ndithengisele abo bakufutshane imifuno. Ngolo hlobo ndicinga uba imali ingamane ingena qho ngenyanga.

Mama, xa une-ephu yebhanka yakho kulula ukwenza izinto. Umzekelo, ufuna ukuthumelela mntu wumbi imali ngoko ke kulula ukuya kwiephu yakho uthumelele loo mntu osebenzisa bhanka yimbi imali ungakhange ube kanti uya edolophini okanye uphuma phandle uye ezivenkileni uyofaka imali. Okwesibini, masithi ubelwa ikhadi okanye uyarojwa, uyakwazi ukukhawuleza ucofe iephu yakho ulivale ikhadi mama lingasebenzi. Okwesithathu, masithi ufuna ukunyusa ilimithi yakho, ufuna izidingo ezingapha kwale mali oqhele ukuyisebenzisa, ngoko ke kwiephu yakho uyakwazi ukunyusa ilimithi yexeshana ze uphinde uyibuyisele kule ofuna ihlale ikuyo.